Kum ndiyibona kuyinto ebalulekile ukuba isibonelelo bazifumanele kwiibhanka zabo zabucala. Ezi bhanka zabucala ziibhanka ezigunyazisiweyo ngurhulumente wethu kwaye ezikhuselekile ukuba zikhusele iimali zethu. Kuba ezaa bhanka zabo zabucala bafola imigca emide ukuze bafumane okanye bafikelele kwiimali zabo kwaye loo nto ibabeka esichengeni sokuba bangaba lilifa lezikrelemnqa kuba baphelela belala phaa kwezaa ndawo ukwenzela uba ekuseni babe ngabokuqala elayinini ukufumana izibonelelo zabo zisuka kurhulumente. Kanti xa besebenzisa iibhanka zabo zabucala bayakhuseleka kakhulu.

Mfana wam, eli khadi ke lingakufaka kwaye lingakukhupha ezingxakini kuba okokuqala, kufuneka ukwazi ukulisebenzisa ngendlela eyiyo noba ulisebenzisa xa kutheni. Kuba ungazibona sowunetyala ongakwazi ukumelana nalo okanye ingakwenza loo nto ufumane i-credit score ebhetele ukuba noba sowufuna indlu ngenye imini okanye iimoto, ikuncede indlela obhatala ngayo loo credit card. Ndiyakucebisa ke uze uliphathe ngononophelo elo khadi, ungahambe unikeza abantu ngalo okanye ufuna ukuchaza amantombi ngalo.

Mhlobo wam, Likhona, ayiyo tu lo oyenzayo ngoku mhlobo. Indlela oyisebenzisa ngayo imali yakho oyifumana ngamatyala ayikho rayithi.

Ezona nto zibalulekileyo xa usapho lundulukelwe ngomnye wosapho, okokuqala kufuneka babe nemfonomfono yokwazi ukuxhumana nabo besapho. Mfonomfono leyo eza inesabelo se-airtime apho ezawukwazi ukuthi umntu anxulumene naba bantu akafuna ukuthetha nabo. Okwesibini, imali le eyomngcwabo mayifike ngexesha, mayithathe iiyure ezi-twenty-four ukuze iphume. Ibhokisi lomngcwabo nemoto ezawuthatha usapho kunye nebhokisi yomngcwabo nento ezawukwehlisa ibhokisi phaa emangcwabeni.

Thina apha kule nkampani iHlomendlini Insurance Plan, sibaxabise kakhulu abantu bethu. Into eyenza uba kubaluleke kuthi kakhulu abantu bethu kuba bona basibhatala ngexesha, nathi ke ngokufanelekileyo kufuneka sibabhatala ngexesha xa besenza izicelo zabo zomngcwabo. Akufunekanga uthi kungapha ukhalela umngcwabo kube ngapha ulinde imali ongayazi noba iza kufika nini. Yiyo ke loo nto sibone uba masikhawulezise izicelo sakufumana amaphepha aneleyo abonise ukuba nyhani kufuneka le mali siyikhuphile. Sibathanda kakhulu abantu bethu.